Fa e ne e le lekgetlho la ntlha ke palama sefofane, ke ne ke ikutlwa ke itumetse ke maikutlo a mantsi. Ke ne ke itumetse, ke le tlhobaela ke gagametse gape ke na le letswalo. Ke ne ke fofela kwa Cape Town, mme botshelo jwa me bo ke ne ke ikutlwa bo fetoga ka nako eo. Ke ne ke ikutlwa jaaka ke le mo loratong la bosigo jo bo tletseng dinaledi.

Ee, ke toro ya me go palama sefofane. Ke rata kgopolo ya go fofa modimo ga lefatshe, go bona mafelo a maswa le go utlwa maikutlo a boitumelo fa sefofane se fofa. Go fofa ke tsela e e potlana ya go fitlha mafelong a ke a lakatsang jaaka Dubai kgotsa Paris. Ke ka tshaba go fofa mogodimo ga lewatle kgotsa dithaba, gowa ga sefofane le ditiragalo tsa tshoganyetso, modumo wa sefofane le thothomelo ya sone, go tlhoka taolo ka gonne fa o le mo sefofane, ga go kgone go emisa kgotsa go fologa fa o batla.

Tlhaloganya . Reka ticket-e ya sefofane, e etele website-eng ya airline, o reke ticket-e go tswa mo Aforika Borwa go ya kwa Nigeria. A boloke copy ya ticket-e ya sefofane, tlhopa le go berekisa visa fa go tlhokega letsatsi la , kwa boemela fofane mo Aforika, O R Tambo, mo sefofaneng .

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me ke botlhoko thata, ka gonne di thusa batho ba le bantsi go ya kwa tirong, sekolo le mafelo a a farologaneng ka thero, ka theko e e kwa tlase. Dilo tse ke di ratang ka bese ke tsa , ga di je madi a mantsi jaaka di taxi kgotsa koloi ya gago, di fitlha mafelong a mantsi, di fokotsa sephetephete, tse ke sa di rateng ka bese, go diega, go na le tlala thata, go na le go tlala thata, Ga do phepafatse kgotsa, ga di phepafatse kgotsa di le montle mo teng ga dinako dingwe.

Mathata a ke kopanang le one fa ke leka go dirisa kgotsa go reka karata e e botlhale ya bese, ke a a latelang go fitlhela mafelo a a rekisiwang go le kgakala, go palelwa ke go reka ka ntlha ya dikgwebo, dikgwetlho tsa madi a a rileng, go palelwa ke go e lefa kgotsa go e tsenya madi, go se itse tsela e e nepagetseng ya go e dirisa go fetsa madi mo karateng o sa lemoge, karata e ka senyega kgotsa ya latlhega.

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke go nna le licence e e siameng, bokgoni jwa go kgweetsa ka polokego, go itse tsela sentle le gore o fetela kae le kae, go nna le boitshwaro jo bontle jaaka go nna bopelonomi le go tshwara bapalami sentle, go latela melao ya tsela jaaka go emisa mo mafelong a a mo pepeneneng le go kgweetsa ka lobelo le le lentle, go nna le tlhokomelo ya sepalamo jaaka go netefatsa gore bese e siame le go tlaleletsa mathata. Bakgweetsi ba bese ba thusa jang mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong, ba fitlha ka nako, ba kgweetsa ka polokego.

Go palelwa ke go fitlha kwa tirong kgotsa sekolong ka nako, kgotsa gotlhelele, go oketsega ga dipalangwa tse dingwe, jaaka ditekesi le dikoloi, ka gonne batho ba le bantsi ba palama, ba batlana le ditsela tse dingwe go ga , ka gonne batho ba lefa madi a mantsi mo di transport-ong tse dingwe. Go nna le tshwenyo mo ditsamaisong tsa borai le bosigo, fa batho ba tshwanelwa ke go tsamaya ka dinao mo mafelong a a sa bolokesegang, go ama ka timelwa ke mešomo, ba ka kgaolwa ke mothapi kgotsa bakgweetsi ba ka tsena mo mathateng a tshireletso.